Mmuso wa lehae o na le mafapha a nang le bokgoni ba ho tshehetsa dihlopha kapa moatlete. Hangata lefapha lena ke Lefapha la Dipapadi le tsa morabe, moo e leng hore hangata batjha jwale ka a mmuso o ba tsheheditse ha ba fitlhela le mathata mohlomong a ho kena dipapading tsona tsa booklet . Dintho tseo ba di sebedisang banana mme le ho etsa kapa tsela ya ho etsa dikopo ho lefapha la bona. Mmuso ke moo o ba tshehetsang teng hore ba kgone ho fumana dintho tsa ho ikwetlisa kampong di keletso tseo ba di hlokang hore ba kgone ho finyella kapong ho fihlella boo Atleet ka tsela e tshwanetseng.

Sehlopha sa bolo sa Afrika Borwa ha se ne se hlola tse ding dihlopha ka World Cup. Seno se ile sa isa nketsa hore ke ikutlwe ke ba le maikutlo a botjhaba. Maikutlo ao ka ona ke ne ke fumana hore na sona setjhaba se ke ntse ke sehlopha sena se a kgona hore o kopanya jwalo ka baahi ba mefapo mefuta e fapafapaneng hona mona Afrika Borwa. Ebile hape ne se ne se ne se ke tsa ke be motlotlo haholo ha re bapala ke le nna ke ba karolo ya tsona dipapadi tseno.

Hei, batho ba kgonang ho patala gym ke fumana e le batho ba lehlohonolo. Hobane ha se bongata ba batho ba kgonang ho ka patalla ho kwetlisa kampong yona gym. Jwale gym akere e tloha e na le dintho kampong disebediswa tse leng hore di a hlokahala kampong tse leng hore di kgona ho thusa batho haholoholo ha re tla tabeng tsa ho ikwetlisa. Jwale ha e tla tabeng ya hore mohlomong ke qale ho etsa gym. Ka baka la ditjeo tse hlompho ba teng bakeng la tulo bakeng la disebediswa le ho hlweka ha tulo eno. Ee, e tlo hloka tjhelete e ngata haholo ng, hoo ke nahanang hore mohlomong makgolo a mahlano ka kgwedi ekaba tjhelete e ka lekanang motho ka mong ha a tlilo ho ikwetlisa.

Se ke ithutileng sona ho motho enwa motseng oo e leng hore ke motho ya ratang bolo, haholoholo ya iphedisang ka yona. Ke ithutile ntho ya pele. Lerato la hae, lerato la hae la bolo ke hore ha se ntho e leng ae a ipolokela yona for bakeng la hae. Empa o ile a bontsha lerato la hae ka ho hore a batle ho ruta ba batho ba bang haholoholo batho ba batjha ba santsane ba hola. Tsebo ya hae. Eh, ke ithutile le mamello ya hae, le kgona tsela eo a kgonang ho kwetlisa batho ka teng haholo batjha. Le ho ba kopanyetsa di-tournament moo e leng hore ba kopana le batjha ba bang ho kena dipapading tsena tsa bolo. O ba batlela le batho ba leng hore ba ya ba thusa bakeng la tshehetso ba ba tshehetsang ho kgona ho tsamaya, ho kgona ho ikwetlisa le ho kgona ho etsa dintho tse ding tse ngata tse hlokahalang. Ke ithutile lerato haholoholo mothong enwa ya kwetlisang batho ba bolo.

Bongata ba batho ke nnete bo rata hore ba leme mahabona e le mokgwa wa boikwetliso. Ke nnete, ke mokgwa wa boikwetliso, hape ke mokgwa wa ho itokolla kampong ho ee ho itukisa boimeng bo e leng hore mohlomong o ka iphumana o le ho bona ka nako eno. Nako le nako ha o tsoha hoseng, mohlomong kapong hona mantsiboya ha ho na le nako eno ya ho kena moo serapeng sa hao o leme ke tsela ya boikwetliso. Ke tsela ya ho kopanela le tlhaho. Ke mohlomong ke tsela hape ya ho phomola, ho phomotsa monahano wa hao.